Le Wi-Fi lekeisheneng ho thusitse bana ba bangata lekeisheneng moo hore ba kgone ho fumana dikolo tse phahameng mme le hape ho ba thusitse hore ba kgone ho fumana le mesebetsi eo ba e fumanang mona marangrang a social media Wi-Fi ena e ka lekeisheneng e thusitse batho bohle hobane batho ba kgona ho fumana ditaba ka pelenyana ekaba ditaba tse buwang ka mosebetsi kapa hona dipolotiki kapa hona ho amaneng le bophelo ba botho kapa bona batho.

Di-company tsena tsa sekotlolo sa satellite di thusa batho ba bangata. Ka hoo, ba ka se kgone ho kenya kanale a dipapadi tsa thatohatsi ya motho o mong le o mong hobane batho ba bangata ba hloka dikotlolo tseo le hape. Kanale ya dipapadi tse ngata moo ke kanale ya dipapadi tseo batho ba tlwaetseng ho di shebella empa e seng tsa thatohatsi ya bona le hona ke ho thusa batho fela e se ho etsa hore batho ba fumane kanale ya dipapadi papadi tsa thatohatsi ya bona hobane peeletso ya tjhelete le yona e tlase hobane ona le mosebetsi o etswang ke mmuso.

Ke tla qala ka ho ya marangrang, mme ke bolelle batho marangrang moo ho re ke rekisa data mme ke fane le ka tsela eo ka data ena e sebetsang ka teng mme se feela seo nka etsa le dipampiri tse nyenyane tseo e batho ba ka kgonang ho di bala ba tle ba kgone ho tseba ho re ke rekisetsa data ena hokae ke rekisa ka diranta tse kae le hape ke e rekisetsa nako e kae.

Nna thuso ya di-chatbot ha e nsebetse hobane ke hloka motho ya ka hlalosang ka botlalo mme ke kgone ho ikutlwela ka ditsebe tsa ka ho motho ya phelang thuso ena le chatbot e na le dintho tse ngata ngata tseo motho o sa di utlwisiseng tse a hlokang hore motho o ithute tsona. Marangrang mona kapa mehaleng ya rona ya theko.

Hore ke nahana hore o buwa nnete hobane re tshwanetse ho sebedisa Wi-Fi ya hae ho thusa ho patala Wi-Fi ena ya hae, mme a se ke a e patala a le mong, ebile a se ke ae sebedisa a le mong hobane Wi-Fi e kgona ho sebediswa ke batho ba bangata ka hara jarete enta kapa sebaka se le seng mme ba tla thusana ka tsa ho patala. Ha Wi-Fi ena e hloka hore e patalwe.